Dipapadi di bohlokwa haholo bakeng tsa bana ba kenang dikolo. Hobane di ba phomotsa monahano haholo haebaneng ha ba sa ithuti ka diphaposing, ba le mabaleng a tsa dipapadi. Le menahano e ba sebakeng se seng. Mme bana bapalang dipapadi hangata ba sebetsa dikelello tsa bona di dula di le tjhatsi mabapi le seo ba se etsang.

Dipapadi di bohlokwa haholo ho thusa mmele ho nahana ka tsela e ntle. Di thusa le ho boloka mmele ya batho e le hantle. E thusa le hore menahano ya batho e se ka yaba ya ha o sa etse letho, o qetelle o ithotse o le tlasa kgatello ya dintho tse sa lokang le mekgatlo e sa lokang. Ka hoo, di thusa ho boloka ho bane le hlompho, o ithute dintho tse ntle bophelong. O se ke wa ithola o entse dintho tse sa lokang.

Nna maikutlo a ka tlasa moetapele ha a etsa dikoloi ebe papadi e molaong, nna ha ke e thabele hohang. Hobane ho kotsi hore ho bane le dikoloi, batho ba potapotile ba eme moo. Hobane ho ka etsahala kotsi e mpe haholo ha di spina, o mong a lahlehelwe ke taolo ya koloi, a thule batho ba bangata. Batho ba lahlehelwe ke maphelo kapa ba holofale ke papadi eo. Ya ka nna ha se papadi e ntle, ya tshosa.

Sehlopha seo ke se ratang haholo sa dipapadi, ka nako tsohle ke rata ha se tswella haholo fela. Ha se sa bapale hantle, se nkutlwisa bohloko dipapading tsohle tsa sona ka nako tsohle. Hoo ho nthabisa haholo.

Ke ho kgothalletsa bana hore ka nako tsohle bohlokwa haholo ho ikwetlisa. Ho thusetsa hore seo o tlabe ba se etsa ka nako eo ba ikwetlisitseng, ba kgone ho tswella. Ka hoo, ho bohlokwa haholo hore ba dule ba ikwetlisa. Ekaba dipapadi, ekaba mminong hore ba tsebe ho tswella ka nako tseo ba tlabeng ba etsa di tlhodisano ka yona.

Ha ke shebile mona marangrang ka nako tse ngata, ke bona batho ba bangata ba rata ho ikwetlisa. Batjha le batho ba baholo ba ya dibakeng tsa ho ikwetlisa tse fapafapaneng. Ke bona ele ntho e ntle, e thusa batho haholo mabapi le tsa bophelo.

Ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo hore motho, mmele wa hae o dule o le hantle le ho thibela mahloko kapo hona ho hloka sekgahla sa mahloko a tlabang teng ha o sa ikwetlise. Ho bohlokwa haholo ho hlokomela mmele wa hao hore o dule o le hantle le boemong bo botle. Ka hoo, ho bohlokwa haholo mmeleng hore o ikwetlise, ho thibela mahloko a mangata ho ka bo botle.

Ho nkgathaditse haholo, ho nkutlwisitse bohloko haholo fela ho bona sehlopha se ke se ratang ka maikutlo, le pelo, le moya ha se ntshuwa ho professional-e boemong bo fatshe. Ke swabile haholo fela. Le ho fetolwa ha lebitso ho tlo nka nako hore ke tlwaele, ke ithute ka lebitso lena le letjha hore ke tsebe ka lona. Empa ke utlwile bohloko haholo.

Ke tla kgothaletsa sekolo hore se etse kapa tsona tse bitswang ka senyesemane hothweng ke di competitions. Ho etsa letlolo le tla thusa hore ho kgone ho rekwa koloi. E tle ebe yona e tla thusa hore sekolo se kgone ho etsa seo ka tsela e bobebe. Ha o etswa tsona sekolong ho thusa hore o etse lona lekeno leo, ho rekiswe dintho tse le hoba bana ba di thabela ka nako tsohle. Hoo, ho tla thusa haholo.